Ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi, ngombana nakukhuphuka iintengo zamathikithi imali le engiyisebenzelako mina ayikhuphuki, yincani khulu. Sekubonakala ngathi sengisebenzela ithikithi, ngombana amathikithi akhuphukile iintengo zakhona. Begodu namabhesi la esiwakhwelako ayasiladelisa nemsebenzini ahlezi aphuka begodu abafiki nangesikhathi. Kungithinta khulu.

Angeke kwenzeka ngombana umnikazi wamabhesi nofana ikhamphani le yamabhesi iyokubona ngathi izokudliwa begodu izositjela bonyana umnotho wakhona uzokuba phasi khulu. Begodu izosiqhazela ithi iyoyibhadela ngani abasebenzi bona nangabe bayehlisa.

Ngombana iintengo zamabhesi nazikhuphukako imirholo yabo abomama bemakhitjhini ayikhuphuki begodu okhunye amabhesi lana akafiki nangesikhathi emsebenzini nento ekhutjhulelwa yona abe ayikho angiyiboni mina. Abomama bamathikithi bahlale balila ngaso soke isikhathi, bonyana iintengo ziphezulu begodu abawuboni umvuzo wokuthi kungoba yini unobangela bonyana zibe phezulu, ngombana azifiki nangesikhathi emsebenzini.

Bonyana ikhamphani ize, yenze umhlangano nabantu abakhwela amabhesi, baveze imibono yabo nabo abantu bonyana into ekhulunywa yikhamphani le na, yebhesi iyavumelana nayo na. Iye, umphakathi nawo uba nombono bonyana into ekhulunywa yikhamphani le iyavumelana nayo na, mbono omuhle na. Nekhamphani nayo itjho bonyana ngiziphi iinkinga abahlangabezana nazo ukuze bafune ukukhuphula iintengo.

Kufuze kuqalwe bonyana, abantu laba ekukhutjhulelwa intengo babantu abasebenza kuhle na? Babantu abarhola imali eyaneleko na begodu kubaluleke kangangani bonyana zikhutjhulwe? Iinkinga zekhamphani khuyini lokho okudingeka khulu kangaka bonyana iintengo zikhuphuke, ingabe kukhona okuhlale kuphuka? Ingabe abakhweli abaphathi kuhle ibhesi? Izinto ezinjalo nafanele kukhutjhulwe iintengo ngizo ekumele ziqalwe.

Iye, urhulumende kufanele angenelele lokha iinkhaphamani zeembhesi nazikhuphula iintengo. Engikwaziko bonyana urhulumende vele ungenelelile, ngombana urhulumende uyayifaka imali enkhamphanini zemabhesini bonyana ingakhuphuki khulu imali yamathikithi yabantu. Begodu urhulumende fanele aqale bonyana imali ebabanikeza yona iyanele na, bonyana bangakhuphuli khulu amathikithi. Fanele urhulumende aqale bonyana imali le ekhutjhulwa mabhesi irerhe na for umphakathi.

Iye, ukwehliswa kweembhesi zokukhwela kungadosa abatjhayeli beenkoloyi bona basebenzise iinthuthi zabo, ukuthi basebenzise iinthuthi zomphakathi ayi zabo. Ngombana ukUberegisa iinthuthi zomphakathi kuyayehlisa izinga lemali yepetroli ebayithelako, bangajabula khulu begodu ngombana kuyobenza bonyana bangasakhiphi imali.

kuyatjho bonyana vane ikhamphani kunala ibona khona ikinga, kungendlela le okobana kufanele bakhuphule imali yeentengo. Ukhumbule bonyana nawuyikhamphani usebenzisa imali enengi, zinengi izinto ezifuna imali ngaphakathi bonyana iinthuthu zihlale zirerhe, kungabi nento ephukileko ngaphakathi, ngombana yinto ethutha umphakathi abantu abaphilako.

iyakhutjhulwa nje ngaphandle kokutjheja, ngombana abantu bekhamphani bebhesi abakuqali lokho bona baqale lokhu okungena ngephokwethini lwabo, lokhu okuzobasebenzela bona okobana bakhona abadosa emhlweni, awa abakutjheji lokho.

Ngibona bonyana amabanga amade, ubujamo lobu bomnotho bomphakathi obukibo iyakhambisana.

Sisehlakalo esinye leso kodwana ngombono wami ngibona bonyana kumbono bonyana abarhola ipentjheni baphungulelwe imali, kodwana angiboni bonyana ikhamphani ingayivuma into enjalo. Ngombana kumbono wami ngibona kumbono omuhle khulu, ngombana laba abantu abasaberegi ayikho enye imali ebayitholako ngaphandle kule yepentjheni.

Ngibona bonyana kufanele kusetjenziswe amapasa wabo wabobamkhulu nabogogo, bonyana baqale abantu beenthuthi bonyana laba ngibo ekufanele behliselwe imali ibe phasi abobamkhulu nabogogo. Ngaleyondlela bazokukghona ukurhelebheka ngendaba lena. Ukhumbule bona abogogo ayikho enye imali ebayitholako ngaphandle kwalena yomrholo. So, ukusebenzisa amapasa wabo benzelwe amakhathi wabo awodwa wokukhwela Iinthuthi.

Kufanele babonwe bonyana bahlala kiziphi iindawo.

Kungabasiza ngombana kubabantu abadala endeni kubabantu abathatha imali basize ngayo ngendlini ngayo yoke into. Kweminye imindeni akunamuntu osebenzako, badla yona imali le yomndende, kodwana nasifika kwezeenthuthi kungabasiza khulu bona behliselwe intengo yokukhwela.

phesente ayitjhumi nambili.

Tjheja ngokwaneleko abakhweli bazo, ngombana kuyebe khone umuntu okhamba ngaphakathi aqale yoke into eyenzakako ngaphakathi kweenkhweli.

zikhamba ngefanelo kizo zoke iindawo ezinabakhweli.

Into engihlukumezako ngokukhamba ngebhesi malanga woke ukuya emsebenzini kukobana ibhesi ikhamba kancani khulu endleleni begodu ithatha isikhathi, lokho kwenza bonyana ngiladelwe emsebenzini.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganaskontiri migodi esiyitholako endleleni begodu nokukhuhlumezeka.

Zinengi khulu iinkoloyi ezikhamba emzileni wedrobheni, ukwenzela iimbhesi umzila wazo zodwa kungasiza khulu lokho. Isikhathi singaba sihle khulu bonyana songeke lokha abantu nabaya emsebenzini, kungabi nenye ikoloyi endleleni yeembhesi.

Ngingabawa umtjhayeli webhesi bonyana ajame kancani ngihlike ngikhambe ngiyokuthunda, ngombana umthundo awufuni bonyana uwubambe isikhathi eside khulu. Begodu ngingabawa nabakhweli bonyana bangibekezelele ngithunde.

Umnotho, umnotho ngiwo owenza bonyana ibhesi ikhuphuke imali, ukudura kwepetroli. Ipetroli iyadura, nakukhuphuka ipetroli namabhesi nawo ayakhuphuka.

Abanye abantu abakuthandi ukukhwela nabanye abantu eenkoloyini, ingakho bathanda iinkoloyi ezizijameleko, bazithanda babodwa. Abanye abantu uzathola ukuthi banemithwalo eminengi, imithwalo efuna esinengi khulu isigaba.

Intengo yeembaseli isithinta khulu umndeni wami ngombana ikhuphuke khulu intengo yeembaseli. Mina nomndeni wami asisakghoni ukuyokuvakatjha, ukukhamba kude. Amavakatjho womndeni asisakghoni ukuwakhamba ngombana intengo yeembaseli ziphezulu khulu.

Abatjhayeli bayathintheka lokha iintengo zikhuphuka, ngombana zikhuphuka bangakatjheji, sebabalile baqeda bonyana imali yabo bayoyiberegisa njani inyanga leyo. Kuvele kutjhentjhe bangakatjheji. Kufanele batjele nabakhweli bonyana iintengo zikhuphukile begodu nemali yokukhwela nayo iyakhuphuka.

Awa, akukalungi bonyana urhulumende alawule iintengo yeembaseli, ngombana iintengo yeembaseli kumakhamphani azijameleko akakhulumi nex norhulumende.

Iye, inzuzo ikhona ngokusebenzisa iinkoloyi ezizijameleko ngombana zona azimotjhi isikhathi begodu ziyakufikisa emsebenzini ngaphandle kokuladelwa. Begodu kulapho awekho abantu abanengi okhulumisana nabo nawumumuntu ofuna ukungakhulumisa muntu.

Ikoloyi imberego lokha nayiphukileko nafanele uyokuthenga iinsimbi zakhona ezidurako. Begodu neentengo ipetroli idura khulu, esikhathini sanamhlanje. Iranda lihlala likhuphuka njalo entengweni zepetroli. Begodu kunento ekuthiwa mthelo wekoloyi nakhona kuyahlala isikhatjhanyana kufanele uwuvuselele.

Abantu ipetroli bangayonga ngongathathi amakhambo amanengi kunganasidingo sakhona. Umuntu nakakhamba ngekoloyi kufanele kubenesidingo esizwakalako, begodu abantu bangathathi amabanga amade wokukhamba, kufanele baberegise ibhesi. Umuntu nakafuna ukhamba ibanga elide angakhambi ngeyakhe ikoloyi.

Intengo yeembaseli ithinta lokha bonyana ukudla kwangendlini angeke kusafana nekuthomeni, kuyokukhamba kutjhoda ngebanga lentengo yepetroli.

Iye, kulungile bonyana abafundi bakhambe baye esikolweni ngeenkoloyi ezizijameleko ngombana iinkolo zemakhaya zikude khulu, umntwana angekhe akghona ukukhamba ngeenyawo toti bekayokufika ngesikhathi.

Iye, mbono omuhle nawo loyo kobana abantu bakhwele iimbhayisigila zabo kunokuberegisa iinkoloyi, lokho kuyonga khulu imali begodu akunakuthi batjho uyokuthenga uyokosele ufake ipetroli.

Kungithinta khulu ukukhuphula zeembhesi zokukhwela ngombana sesijwayele bonyana imali yamathikithi ingaka nasele lokho kuyenza bonyana iindingo ebesinazo singasazifezi zoke sithathe imali siyokuthenga amathikithi weentengo esele zikhuphukile.

Ayiberegi njalo ukwehlisa kweentengo yeembaseli akukhambiselani neentengo zamabhesi. Iintengo zebhesi zakhuphuka zikhuphukile aziyingokuthi bonyana iintengo zeembaseli ziphasi kungombana kuzinto ezimbili ezihlukileko kumakhamphani amabili.

Ukukhutjhulwa kweentengo zebhesi zibalimaza khulu abantu bemakhwitjhini. Lokho kwenza bona abantu basemakhwitjhini bangasathola isikhathi nofana imali yokuthenga amathikithi yenza bonyana balale khona ngemadolobheni ngombana iintengo zeenthuthi ziphezulu khulu.

Ikhamphani le yebhesi kufanele bonyana yenze isimemezelo ngaphambi kobana zikhuphuke. Yenze isimemezelo iinyanga ngaphambili ezimbili bonyana abantu bazi kufanele bonge imali bhedere.

Kufuze bonyana kuqalwe iminotho umnotho weentengo bonyana weentatezi bonyana zikhuphukile na nofana zehlile na. Ngikho lokho okufanele kuqalwe ngombana ukukhutjhulelwa iintengo akusimdlalo yinto ekulukulu.

Iye, urhulumende yena uyangenelela eentweni ezifana nalezi zeembhesi urhulumende uyoyikhipha imali ukobana ingabiphezulu khulu iintengo zamabhesi naziza eemphakathini urhulumende wenzela umphakathi wawo.

Iye ukwehlisa kweentengo zokukhwela iimbhesi kungabadosa abatjhayeli bonyana baberegise iinthuthi zomphakathi ukuya emsebenzini ngombana idura khulu into lena ebayitholako ekubizwa kuthiwa yipetroli iyadura.

Ngibona bonyana iintengo yokukhwela ibhesi zikhutjhulwa ngombana kubujamo hayi bonyana bafuna ukudlelezela abakhweli vane kumnotho wabo wamakhamphani wamabhesi kubujamo wabo.

Awa, seyiyakhutjhulwa nje ngaphandle kokutjhejwa abantu abadosa emhlweni abacabangelwa lapho.

Iye, ngiyibona ikhambisana kuhle khulu nomnotho okhona njena emphakathini.

Iye, ngibona kumbono omuhle khulu bonyana abantu abarhola ipentjhini baphungulelwe imali nabakhwela iimbhesi.

Iye, ngibona bonyana abogogo kufuze baqale bonyana bahlala kuphi ukwazi bonyana ikambiso yokubehlisela ikhambe kuhle ngendlela yakhona.

Lokho kungabasiza khulu abantu abadala kungombana kubabantu abarhola umndende abangasakghoni ukuyozisebenzela. Lokho kungenza bonyana bonge imalabo begodu kungenza bonyana bakujabulele khulu uyokukhwela ibhesi kunalokha ukuyokukhwela i-transport lezi zamateksi.

Bona bonyana kungaba kuhle nabangabasaphulela amaphesende amatjhumi amabili okuyi-twenty percent.

Iinkhamphani zeembhesi ziyatjheja abantu babo ngokwaneleko.

Ibhesi azikhambi kuhle kizo zoke iindawo ngefanelo yakhona.

Esikhathini esinengi iimbhesi azibafikisi ngesikhathi abantu abazikhwelako ngombana iimbhesi zikhambe zijama eentopeni koke njena zikhweza abantu begodu zihlisa.

Esikhathini esinengi iye abatjhayeli babaphatha kuhle abakhweli babo.